Hangata ha motho e ba mampudi ho dipapadi tse kapa dipapadi tsona tse tshwanang le bo di karata kapo boto o fumane e le hore ke motho a kgonang ho sebedisa kelello ya hae haholo. Ke motho e loreng ba mo bitsa hore o bohlale. Jwale ha se taba ya boemo ba ho fokola ntho bathong ba bang ha ba sa kgone ho ho ba bo mampudi. E sempa fela e le hobane batho ba sebedisa kelello tsa bona haholo holo.

Sehlopha se thusa ka ho etsa ntho e bitswang ke di vote hore hangata batho ba vote-e. Ebe motho o tla kgona hore a ebe mampudi kapo motho a hlolwe. Jwalale ha re na le sehlopha sa batho sehlopha sa batho se se thusa hore o se be le mathata o kgetheng mampudi.

Ke hore nka mo hlalosetsa hore a etse kapa ahone a kene internet a check-entho e bitswang ke e-sport. Ai ngodisa jwalo a ngodise mabitsong ngwana hae le bokgoni ba hae hore a ka thabela hore a kenele Sport se mofuta o jwang. Hona ko e-sport le teng a etse kapa a ikitlaetse hore a practice-e.

Hona le sehlopha seo kese ratang ka pelo yaka kaofela e sale ke sa rate ho tloha ke sale monyane. Hobane ke nahana hore ke se ratile hobane ele la leloko kapa lelapa la heso since e le di fan. Kapa hona batho bae loreng ba latella sehlopha seo. E ne le sehlopha se bapalang ka bokgabane ho fihlela selemong sa Twenty twenty twenty seventeen Twenty eighteen moo se ileng sa fokotseha ka ho bapala. Jwale nako e nngwe le enngwe ha se bapala, se dula sejowa ke se nkutlwisang bohloko teng.

Dipapadi di nthusitse hore ke kgone hore ke be matjato. Mmele waka o kgone ho bonahala o ka ke motho ea hlokomelehile Ke motho a fit ka lebitso la sekgowa.

Dipapadi tse ke di tsebang mo motseng waka ke bolo ya maoto. Haholo holo ke bolo ya maoto hobane bongata ba batho ke nahana hore bae rata haholo holo motseng waka. Sebapadi seseng ke bolo ya matsoho eleng Netball ka ha ke batho bae loreng ke banana haholoholo. E bapalwa ke banana e fela le bashimane baka kgona hoe bapala.

Dipapadi di thusa ho etsa hore mmele ya rona e be le bophelo bo botle. Ere thusa hore re dule re leng re ske ra kgathala mehla le mehla hobane motho o dula a le matjato.

Hona le mobini e mong o kemo ratang a ileng a hlokofala selemong se fetileng. Ke mo rata haholo hobane dipina tsa hae le hona jwale ke ntse ke mo rata kene ke mo rate le hona jwale ke ntse ke mo rate. Kemo Rata haholo hobane dipina tsa hae ke dipina tse loreng dia bontsha hore motho o tlamehile a fete e seng o tlamehile. But e fela ha ho feta mathateng hae bolele hore ke pheletso ya lefatshe. O kgona hore o hloile di kapa hona mathata a hao. O kgutle tswele pele o be mohlodi kapa ona mampudi.

Mme waka o ne a na le sehlopha sa bolo ya maoto ya banana. Di thuso tsa tjhelete haholo holo re ne re di fumana masepaleng, ba re thusa ka tjhelete ya transport-o ho tsamaya met se kapa hona di toropo tse ngata profinsing ya rona hore retle re kgone ho bapala bolo ya maoto. Ona kgona ho fumana thuso haholo holo di company-eng tse ngata bo di NGO kapa hona bathong ba eleng hore bana le ditjhelete. Batle ba kgone hore thusa hore re reke dijo. Ha re bapala re bapale re jele.

Ka nnete, hakena tsebo mabapi le ka ntho eo buang ka yona ha hona jwale.

Ntho e leng hore ka etsa ke hore ke bue le batswadi ba bang, ke ba kgothalletse mme ke ba bontshe hore bohlokoa ba hore bana ba be le di aparo tsa bolo. Ke hore batswadi ba se Ykapa ho bona bana ba seke ba senye diaparo tse loreng ba di sebedisa kapa diaparo tse leng hore ba di apara hang. Mme ke ba bontshe hore diaparo tsa jwalo di ka thusa hore bana ba ikutlwe ba le ba kgatholohile haholo holo haba sebedisa diaparo tseo.

Hakena yona X box le PS five fela ke na le PS four. Ke ikutlwa jwang? Ke nahana hore ke batla ho reka PS five e fela, ke bone hore PS six e tlo tswa ese kgale. Ke kgale ke batlang ho reka PS five. ke ikutlwa hore ke ntho e leng horeng kea e batla ha ke e hloke. Hobane ha ke hlalosa hore ke na le PS four e bolela hore nka nna ka sebedisa yona. Ha ho molemo ha kalo hore motho a be le PS five fela ke ntho e ka ntho e ka ntlha .